Abantu abadala bayakhuthazwa ukuba bathathe i-COVID booster ngoba umzimba wabo, amasotsha omzimba uma ukhulile, awafani nomuntu osasemusha, kusho kona ukuthi a-weak. So, ukuthatha i-COVID booster kuzosiza kakhulu ukuthi kulwe nezifo, nesifo, sika, se-COVID, ngaphambi kokuthi sizohlasela. So, kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu omdala ayithathe i-COVID booster.

Cha, zona iyinsiza azikho kakhulukazi ezenziwa umphakathi, kodwa izinto eyifana ne-transport akuhluphi kakhulu, ngoba akhona amatekisi, kanti ngaphambi, ngaphandle kwamatekisi khona Uber, no-Taxify. Uma kwenzeka-ke futhi-ke ne-ambulensi-ke amaningi ama-ambulensi angabizwa, uma ngabe kuyenzeka. Kodwa ngiyacabanga ukuthi, njengomphakathi kumele kube khona into engenziwa ukuthi kube abantu abadala basizakale mebezohamba baye esibhedlela.

Izindlela, okanye izinqumo ezingathathwa ukuthi kusizakale abantu abakhubazekile ngesikhathi sobhubhane. Ulwazi, ulwazi kumele kufinyeleleke kalula kubo. So, iyindlela zoku-communicate-a kwabangaboni, i-braille kade bangezwa, kube ulimu lwezandla, kube nosizo olungakhona uku-offer-reka kubo, usizo lasekhaya, kwahulumeni kube neyimoto nama-programmes specially dedicated for bona-ke abantu abakhubazekile, kanti kube nezimoto ezi dedicated, ukuthi uma kwenzeka ukuthi kuba ne emergency, basizakala kanjani. Ngiyabonga.

Ukusebenzisana kodokotela kanye nezinyanga. Mina, ngibona lokhu kuyi-forward thinking, okanye kungaba yenza inqubekela phambili, ngokuba nayo le mithi esetshenziswa izinyanga izokhona ukuthi ikhone ukuyo-test-wa ku-lab, ukuthi inamaphi ama-properties, okanye iyinhlanga eyikhona ukusiza ekuguleni okuhlukahlukene. Mina, ngikubona lokhu kuyicebo elihle kakhulu.

Yebo ngempela, ngokubuka kwami ukuthi le mikhankaso iyasebenza, ngokuba uma uhlezi nabantu sekujwayelekile ukuthi imithi imishwangusi wayo ingculaza, akusayona ihlazo ukuthi uma wuphuza, kanti abantu nje sekujwayelekile. Kanti abantu esikhathini samanje baba nempilo ende, kusho kona ukuthi akusekho ama-stigmas, okanye ingqondo embi emayihambelana nokuphuza wona umshwanguzo wengculaza. Mina, ngibona isebenza kakhulu.

Yebo, ngibona kakhulu kusebenzisana ngoba sabona nangesikhathi se-COVID ukuthi abantu babegquma, basebenzisa wona ama-herbs, ama-natural herbs, okanye imithi yesintu. So, ngiyabona kuthelelana kakhulu ukusebenzisana, kanti kungaba kuhle ukuthi yona le mithi yesintu esetshenziswayo ihambe isiwe elebhu iyo-test-wa, kubone ukuthi yini iyinkambi ezikhona ezisiza ukwelapha kule zifo lezi. Yingakho-ke izinto zizoba lula, kwenze izinto zibe lula, kanti kuzosizakala abantu futhi.

Abafundi abakhubazekile singabasekela ngokusebenzisa itekhinoloji. Ngiyacabanga ukuthi, akhona ama-programs okanye iyindlela ezinga-introduce-a ama-programs, ukuthi imali nayo ingasetshenziswa kakhulu. Kube nama-programs akhona uku-translate-a izinto, or mhlawumpe uma wukuthi umfundi akezwa kanti kusetshenziswa inkulumo yezandla, kungaba yindlela thizeni ukuthi kutholakale ama-programs or ama-AI programs angakhona ukum-translate-ela okufundwa ekilasini, okufundwa ekilasini ngalolo suku lolo, ukuze-ke, or okanye kungayenziwa iyikole zabantu abakhubazekile, ukuthi futhi emakhaya ziyincosana iyikolo zabantu abakhubazekile. Kodwa-ke uku-introduce-zeka kwetekhinoloji, ngiyacabanga ukuthi kunga-solve-a iyinkinga eyiningi mayelana nokukhubazeka kwabantu.